Ngokuthi ndiqinisekise ukubana ifama yam ibiyelwe ngokukhuselekileyo ukuze ezinye izilwanyana okanye iimfuyo ezisuka ngaphandle zingabi nako ukungena zizokwazi ukuhlangana nezam izilwanyana, ukuze ngoko oko zingakwazi ukubana zibe nethuba lokwandisa amathuba okusulela ezam izilwanyana ngezifo. Ndiphinde futhi ndiqinisekise ukubana ndithenga amayeza okanye amachiza athi agweme ukosuleleka kwezilwanyana zam kwizifo.

Umfama osaqalayo funeka abe nokuba ngumntu owuthandayo umsebenzi wakhe futhi abe ngumntu oziqondayo noziqajayo, abe nomonde. Funeka abe nemali eyaneleyo ukuqinisekisa ukubana umhlaba wakhe uchumile, futhi uyayazi ukuba zeziphi iindidi zezityalo ezichumayo kumhlaba wakhe, futhi uza kuzithengisa kweyiphi imalike zakulunga. Aqinisekise ukubana unawo amanzi akufuphi okunkcenkceshela izityalo zakhe.

Hayi kaloku mntakwethu, kunzima ukufuya iinkukhu, wena ungakubona kulula. Ngoba kumele ube nezinto ozijongayo ezifana nokuba indlu leyo ozikhulisela kuyo iinkukhu kufuneka ihlale ishushu, ifudumele, ngokuthi ubase ke izinto ezizokwenza kufudumale. Kuphinde futhi kuhlale kukhanya njalo, nokuba kube namanzi akufutshane nokutya. Uphinde futhi uzikhathalele ngokuba uhlale unamachiza njalo ukuze zingafumani isifo.

Imveliso yewayini iyachaphazeleka kakhulu xa iimvula zinqongophele, ngoba kaloku loo nto yenza ukubana isivuno singabikho sihle futhi singabikho kumgangatho ophezulu. Umzekelo, nencasa ayifani nesivuno esifumene imvula ngokwaneleyo. Loo nto ithi ke ngoku umlimi lowo uthi abe nelahleko enkulu kakhulu eshishinini lakhe, ngoba kumele enze iwayini engekho kumgangatho ophezulu.

Ixesha elininzi kuyenzeka into yokokubana ubuncinane besivuno kwenze ukuba ixabiso elo lesivuno lithi xaxe ngendlela ephezulu kakhulu, kodwa xa isivuno sakho uye waba nenzuzo enkulu ngaso kuyenzeka into yokubana nexabiso ke lokusithengisa ibe lixabiso elifikelela kuye wonke ubani.

Kum xa kuthethwa ngamahashe into eqala ithi qatha yimidlalo ethi yenziwe ngamahashe apho enxityiswa kakuhle, abe yokoyoko amahashe, abukeke emahle. Neyantuka, nemidyarho yamahashe ethi nayo yenziwe, kwenziwe nokhuphiswano, kukutshiswane kuwinwe. Zizo izinto eziye zithi qatha ke engqondweni yam ezo.

Xa iinkomo zingandixelela ukubana mandingazixheli, mandizinike amanzi nokutya, nam ndingavuma. Ndingavumelana nazo ngelithi, nazo mazincedisane nam ngokundenzela amasi nobisi ukuze nam ndikwazi ukuba nenzuzo. Ndithethe nezi ezingazaliyo, ezingakwaziyo ukwenza ubisi, ukuba zona zingandinceda ngokwemisebenzi yalapha efama, ndizibophe ndilime ngazo, ndityale ngazo. Mna ndizipha amanzi nokutya.

Xa engahlala nenkomo endlini, kaloku inkomo ayikulungelanga ukuhlala endlini ngoba inkomo ayikwazi ukuzithuma endlini yangasese. Futhi inkomo inezingqi ezikhulu kakhulu, ingayixobula nendlu. Futhi inkomo iyathanda ukuzonwaya edongeni. Loo nto ithetha ke ukubana leyo ndlu leyo ngeke isaba yindlu, ingaba ngoku seyifana nobuhlanti beenkomo.

Xa ndifuna ukuba ngumlimi okanye umfama ovelisa iwayini, okokuqala, kukubana ndijonge indawo leyo endizovelisa kuyo iwayini yam. Okwesibini, funeka ndijonge into yokokubana ndikude kangakanani na nedolophu and ngoobani abantu endizobathengisela le iwayini. Zizinto ekufuneka ndijonge ke ezo.

Ndiyikhusela imfuyo yam kwimbalela ngokuqinisekisa ukubana inamanzi awaneleyo, futhi ndiqinisekise ke nangokudla ke ukuba kwanele. Ndiyenza njani ke loo nto leyo? Ndiyenza ngokubana ndigrombe idamikazi elikhulu lamanzi ndize ndifake imitshini nemibhobho ethi idontse amanzi ngaphantsi komhlaba, le nto esiLungwini ebizwa ngokubana yi-borehole, ize igcwalise idama elo, ndihlale ndiqinisekile ukubana amanzi akhona ntsuku zonke kuze kugqithe ixesha elo lembalela.

Kuhle kakhulu ukuba kweli xesha siphila kulo ulutsha lukwazi ukufunda ngezolimo ezikolweni. Ngoba kwixesha esiphila kulo ngoku kufuneka umntu ovukayo azenzele, akwazi ukuzivelisela imifuno athengise, ngoba nemisebenzi ngoku inqabile.

Mna ndicinga into yokokubana kuzube kuthethwa ngokutya okunezakhamzimba, ukutya okukhuselekileyo, futhi ukutya okungafanafane kufumaneke kwiisizini zonke zonyaka. So, yiyo loo nto kufuneka kuhlale , kuthiwa kukutya okukhuselekileyo. Ngoba kukutya okwenza umntu ahlale esemandleni, kunezakhamzimba eziqinisa amajoni omzimba. Yiyo loo nto kuthiwa kukutya okukhuselekileyo.

Ewe, abantu abaninzi basenawo umdla wokubana batyale, balime kwiindawo ezo abahlala kuzo, ukutya okusempilweni, belungiselela ikakhulu abo abathi bangathathi ntweni kwiindawo ezo abahlala kuzo.

Zininzi izityalo ezithi zityalwe ebusika, futhi ke ezo zityalo ezo ziquka isipinatshi, ziquka ikhaphetshu, itheniphu, amazambane nezinye ke izityalo.

Ukuzilimela ezakho iimveliso, loo nto leyo ikwenza ukubana nawe ukwazi ukuba ukwazi ukugcina imali, uzenzela imali futhi, ngoba ngaloo ndlela leyo awuhambi uye evenkileni uyothenga yonke into. Uyakwazi nje ungena egadini uzikhelele iimveliso zakho, uhlanganise upheke kakuhle ungakhange ube udlekile wakhupha imali epokothini.